Mameshane, nansi imihlola! Kulayini wonke umuntu ulindele ukuthenga amathikithi ngendlela efanele. Sisi, ngisicela uhloniphe isikhala sabanye abantu.

Ngaleso sikhathi ngazizwa ngikhathazekile futhi ngithuthumala. Ukuzama ukugwema imigodi kwangenza ngagxila kakhulu emgaqweni koda ukusondelana eduze nengozi engase ibe khona kwangishiya ngicindezelekile, kodwa futhi ngikhululekile ngokuthi akwenzekanga lutho. Kwangikhumbuza ukuba ngiqaphe ngokuzayo.

Ngizizwa ngicindezelekile futhi ngikhathazekile ngenani lemigodi emgaqweni yethu. Lokhu kudala izinkinga eziningi ezihlobene nokuphepha komphakathi kanye nokulimala kwezimoto, futhi kuba yingozi kubo bonke abantu emgaqweni.

Ukuminyana kwezimoto ekuseni nangemuva kokuhlwa kuholela ekubambezelekeni kwezimoto kwandisa isikhathi sokuhamba, futhi kudala umjikelezo wokucindezeleka kubasebenzi nabafundi. Lokhu kuphazamisa ukusebenza kahle kwezimoto kanye nokwandisa umphumela wezimo zokuhamba ezinzima.

Mhlonishwa, ngiyaxolisa kakhulu kepha ngilahlekelwe yithikithi lami. Ngikhathazekile futhi nginovalo njengoba usondele. Ngiyacela ungiphe usizo ukuze ngikwazi ukuxazulula lesi simo, futhi ngiyethemba ukuthi ungaba nesineke kimina ngalesi simo.

Phakathi kwebhasi netekisi ngincamela ukusebenzisa amabhasi ngoba avame ukuba nesikhathi esihle sokuhamba, futhi akhiqiza izindleko eziphansi kakhulu uma kuqhathaniswa namatekisi. Lokhu kungenza kube lula ukuhamba phakathi kwezimali futhi kunciphise ingcindezi yokuthenga neyokushayela imoto.

Imibuzo engingayibuza ithi, yiziphi izimbangela zokuminyana kwezitimela? Kukhona yini izinhlelo zokuthuthukisa inani lezitimela? Kungavumeleka yini ukwandisa izikhathi zokuhamba noma amabhizinisi kwezokuthutha? Lokhu kuzosiza ukuqonda futhi sithole isixazululo esisebenzayo.

Ngithanda ukuphakamisa umbono wokufaka i-Wi-Fi emabhasini enu ukuze kuzuze izigidi zabasebenzisi bamabhasi enu. Lokhu kuzobasiza ukuthi bahlale bexhumekile basizakale ekwenzeni umsebenzi noma ukufunda ngesikhathi sokuhamba, futhi kuzothuthukisa ulwazi labo ngendlela ethokomele. Lokhu kuzoba nempumelelo enkulu ekwandiseni ukwaneliseka kwamakhasimende.

Abagibeli bangaqinisekisa ukuphepha kwabo ngokuhlola kahle imininingwane yomshayeli njengegama, isithombe, kanye nenombolo yemoto, neyefoni ngaphambi ngokungena emotweni. Futhi kufanele basebenzise izici zokuphepha ezifana ne-ShareTrip, ukuze babelane ngolwazi lomzila nabangani noma yizihlobo. Ukugwema ukuhamba ebusuku noma ezindaweni ezinobungozi, futhi kubalulekile.

Ngiyaxolisa kodwa ngicela ukucaciselwa. Sengilinde itekisi isikhathi eside, cishe ihora futhi lokhu kuseyinkinga enkulu njengoba ngijahe emhlanganenwi obalulekile. Kungani amatekisi ebambezekile, futhi ingabe kukhona izinhlelo zokuthuthukisa izikhathi zokuthutha?

Abantu basemgaqweni bashayela bephuzile ngenxa yokunganaki imiphumela emibi yokuphuza utshwala, noma ngenxa yokucindezeleka, noma ukucabanga ukuthi basenawo amandla okushayela njengokujwayelekile.

Esikhathini esiningi ngincamela ukuhlala phambili etekisini. Isizathu salokhu yingoba ngiyakwazi ukubala imali, ngiyakwazi futhi uma sengehla ukuthi ngeqe ngisheshe ngidilike kunokuthi ngihlale phakathi nendawo, noma ngemuva lapho engiyocela khona abantu ukuthi bangivulele isicabha ngiphinde nginqamule phakathi kwabo.

Esimweni esinjena ngingakhetha ukuya ehhovisini lamabhasi ngicele, futhi ngibancenge ukuba bangishintshela ithikithi lami ngizokwazi ukukhwela ibhasi elilandelayo.